Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke letsetsa ba tsela tsa Eastern Cape mabapi le tletlebo e ke nang le yona ya hore ditsela di mpe. Ebile di le mpe, re bone koloi e phethohileng ha ntse re le tseleng moo. Batho ba lemetse, batho ba utlwile bohloko, batho ba robehile ha bohloko. Jwale ne re kopa ba ditsela tsa Eastern Cape ba mpe ba ele hloko ba tlo thusa ho lokisa ditsela tsena ka mokgo di leng ka teng hobane di mpe haholo moo eleng horeng batho re rata ho ya teng. E feela ho ba boima ho rona hore re tsamaye tseleng tseo. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Hangata nna ke sebedisa bese. Bese hore ke e sebedise ke ka hobane ke rata ho dula ke tsitsitse, ke se ka petetsana. Hape le tjhelete ya teng e sa kgonahala hore nka e sebedisa, nka e patala ho ya ka nna, ene hape le melao ya teng ha ya teba haholo. Ha e tshwane le ditekesi, ditekesi di etsa kotsi haholo. Jwale nna ke rata bese ho e sebedisa. Ke dula hantle ka mo hara yona. Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ke rata ho kenya tletlebo kantorong ya dibese. Kgale re eme monana, re emetse bese. Ha hona motho a tlang a tlo re jwetsa letho hore ho etsahalang, ho tjhentjhitse ha o tla kae? Jwale ke rata ho kenya tletlebo ke botse ana hore ho etsahalang ka dibese? E tla fihla yona na hore re tsebe ho tsamaya re ye moo re tlamehileng ho ya teng? Jwale re kopa thuso ya ho jwetswa hore ho etsahalang ka bese re tlo e palamang hobane ke sebaka re eme monana re emetse bese. Ha hona motho a tlo re jwetsang hore a mme ho ile bothata ho kae? Jwale re ikopela hoba dikantoro tsa dibese ba re jwetse hore ho etsahalang? Ke a leboha.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Queue marshal ene e re tshwere hantle ke ya ho ya ka moo Centurion. Queue marshal ela ne bile re e tseba ka lebitso, e ne ele Bra . O na tla nka moqoqo le lona ka nako a ntse a le mosebetsing wa hae wa ho palamisa batho. Aba botse hore ba dutse hantle na? ba tsitsitse. O tla ba etsa hore batho ba feel-e hore ha re a lahleha kapo ha re tlo utlwiswa bohloko. Re tlo palama hantle ka mo taxing, re tsitsitse, re ikutlwa hore le rona re lapeng. Ke queue marshal eo ene e phela e nka moqoqo le batho, ene e sa kwate le motho, ene phela e tsheha le batho. Ka bohloko boo nkileng ba etsahalang a be a hlokahala. Ke a leboha.